Abalimi bomoba babhekene nesimo sezulu esibuye singabi sihle. Kubuye kunethe kakhulu kuguguleke iy'tshalo zabo. Uma kunganethanga kakhulu, kunomoya kakhulu, umoba uyaphuka, uma kungenjalo imfuyo, engenayo emobeni idle umoba. Uma kungenjalo izilwane eziwuququdayo umoba. Bathi uma sekufanele ukuthi bayovuna, bavune into engasaphelele, okungasalingani nalokhu abebekutshalile abebey'misele ngokukuvuna.

Ngingacabanga ngey'tshalo engizozitshala, ukuthi iziphi nokuthi zizothatha isikhathi esingakanani, ngingakhethi lezi ezizothatha isikhathi eside. Ngithi uma sengikhethile iy'tshalo zami, ngikwazi ukuthi ngizobeka ziphi kweyiphi indawo. Ngibeke ezisendaweni efanelekile ukuba zibe lapho. Ezingadingi amanzi kakhulu, ngingay'yisi la kushona khona ekunamanzi khona kakhulu. Bese futhi ngicabanga nabantu abazongisiza, ukuthi ba abantu abathembekile yini. Ukuthi sowuqala kahle lo msebenzi kanye nabo, size siyowuqeda ngesikhathi esifanelekile. Ukuze izitshalo zami zizothi sezimila, zimile kanye kanye nangendlela efanelekile.

Ngingaqale ngilalele izimvu zakhe ngezitshalo afisa ukuzitshala. Bese siyacebisana sobabili naye ukuthi iziphi ezingcono kulezi azikhethile. Sikhethe lezi ezizoshesha zikhule, futhi ezingeke zihlukunyezwe izilwanyana enhlabathini, ezingeke futhi zihlukunyezwe amanzi uma linetha kakhulu, noma umoya.

Mngani wami kodwa uyasikhumbula lesiya sigqoko esibomvu, owangipha sona ngoba usuthenge esinye wena? Hhayi bo! Ngisho phela lesi sewuli ekade ngisigqokile izolo. Uyasikhumbula kodwa leso sigqoko? Namanje mina ngisanaso kodwa wena esakho sewasilahla. Futhi ngisithanda kabi. Sisafudumala namanje.

Angahlangana, acebisane ngentengo yezimpahla zawo. Abonisane ngentengo eyodwa abazobiza ngayo impahla yabo. Uma kuwukuthi khona abadayisa amadumbe, bazi ukuthi la madumbe uzowafica la ey'le mali, uphinde uwafice komunye eyimali eyodwa. Kodwa futhi kuleyo ntengo abazobonisana ngayo. Kufanele babonisane ngentengo engeke ibancishe inzuzo bona njengabadayisi. Kepha futhi engeke ize ifakele abathengi ingcindini yokuthi bagcine sebethenga ngemali enkulu abangeke bakwazi ukuthi bathenge ngayo.

Ugogo ubewazisa kakhulu uvolo. Uthi ngey'khathi zabo, uvolo wawusebenza kakhulu izinto ey'ningi ey'balulekile. Njengokuthi umntwana mayinenkinga endlebeni wayefika afake lowo muthi okhona, ngisho ngabe kuthiwa kuconsiselwa igxolo elithize elenza indlele, indlebe ibe ngcono, bese evala ngovolo. Kuthi uma bebuya nabantwana abasebancane ey'bhedlela abawusana abasebenzisa wona lo volo, ukuthi babagcobe inkaba uma ingakawi, noma seyiwile. Itshalo lakhe-ke lalingasuki esinqeni, njalo ehlale elibhincile kubanda kushisa. Size simukhuze sithi, hhayi bo gogo uzoze uquleke ile tshali lakho, kuyashisa kunje uwena netshali. Ahleke athi, hhayi sewaze wajwayela yena, itshali lakhe leli alisuki kuyena.

Ngingabafundisa ngokubaluleka kokulima. Nokuthi ukudla okuyikona okunomsoco yilokhu okuphuma emhlabathini, futhi okulime ngezandla zakho kona kuba mnandi kakhulu. Nokuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuzenzela ngoba kulesi sikhathi sanamhlanje seziyabiza iy'tshalo. Kungcono wazi ukuthi iy'tshalo uzitshalile, bese kuthi okunye-ke njengey'nyama kanje, uyakuthenga esitolo. Kunokuthi uthathe imali yonke uyoyithi fu laphaya esitolo ubungakwazi kodwa ukuthi uvule ingadi la egcekeni lakho uzitshalele ngokwakho. Isikhathi abantu bakudala ababephila ngaso sasimunandi kakhulu ngoba okuningi babezenzela bona ngezandla. Babeyela ezincane kakhulu izinto ey'tolo.

Iy'ndwangu zoboya ziwashwa ngokuqikelela, ngoba uma ungenzanga kanjalo uboya buyaphuma buqothuke endwangini. Ngenkathi uyiwasha kufanele ungasiqinisi isandla futhi uwashe ngamanzi alungele, nensipho alungele ukuwasha yona indwangu le. Uthi uma sewuyiwashile wayihlambulula ngendlela efanele, bese uyayineka ungazange uze uyikhame ngoba uma uyikhama ukhipha uboya. Futhi noma usuyineka, uyineke ngendlela ukuthi uboya ubumisa ngendlela ezobheka phansi la buya ngakhona, ukuze khona bungeke kuze buphambane namanzi. Khona izothi noma seyoma uthi uma ubulalisa, bulale ngendlela efanelekile.

Abalimi kumele babe namathangi amakhulu. Okuzothi ehlobo angene amanzi emvula, bawagcine lawo manzi, bangawasebenzisi ngaleso sikhathi sasehlobo. Kepha balinde kuze kube isikhathi sesomiso, la khona amanzi engasekho ngempela. Bese besebenzisa wona la manzi aphuma emathangeni abo. Futhi kumele bachelele ngendlela iy'tshalo zabo, baphinde bazi ney'khathi ezifanele okuyizona ekufanele ukuthi bachelele ngazo, ukuze khona amanzi engeke amosheke.

Abanye babo abanayo imali yokuthenga umhlaba. Abanye babo abanayo imali yembewu. Bathi bengenayo imali yembewu abanye babo, bangabi nayo nemali yagandaganda wokubavulela amasimu abo. Uma kungayona imali yagandaganda abangenayo, imali yokuqasha abantu abazobasiza khona la emasimini abo. Abanye-ke abanenhlanhla yokuthi batshale amasimu abo abenakho ukudla, ukudla kwabo kuzodliwa nayilwane. Ngoba abanayo imali yokuthenga okufanele ukuze bezokwazi ukuthi bachelele ukuze ukudla kwabo kungeke kuze kudliwe yilwane. Ziningi kakhulu iy'nselele ezibhekene nabalimi abasafufusa emasimini abo.